Mina nje izinto ezingikhathazayo mayelana nomthelela wesikhathi sokulinda enzuzweni zomshwalense womngcwabo, ukuthi nje indaba yokulinda isikhathi eside kulindwe amaviki ngaphambi kokuthi imali itholakale. Ngoba phela uma ngikhokhele umshwalense and futhi ngiwukhokhela kahle, konke futhi kuqondile, akukho okusolisayo mhlambe ngokuhamba kwami emhlabeni kufanele imali isheshe iphume yomshwalense. Ukuze phela kufezeke iy'dingo, nemisebenzi yomgcwabo, kungalindwa isikhathi eside, kungalindwa amaviki, kungalindwa futhi kuze kufike esikhathini sokuthi esingangenyanga ukuze kufezeke izidingo zomngcwabo. Cha, angikuthandi ukulindiswa, kungabi isikhathi eside. Uma yonkinto iqondile, nenzuzo ayiphume ngendlela efanele futhi iphume ngokushesha.

Kulula nje ukubheka ibhalansi encane ohlelweni lwakho lokubhanga ngokuthi usebenzise umakhalekhukhwini wakho. Manje iy'ndlela sezihlukile sekunama ephu afakwayo manje emafonini asemabhange ahambelana naleyo akhawunti oyobe uyivulile, oyokwazi ukuthi uyivule lapha kumakhalekhukhwini wakho, uyibone ibhalansi yakho, noma uphinde futhi wenze enye indlela ekuthiwa i-USSD. Lapho ozokwazi ukuthi ucofe khona iy'namba lezi ey'fanele bese uyayibona-ke ibhalansi ebhange lakho, ngaphandle kokuthi uphume uhambe uye emshinini.